Sena se bolela hore malapeng moo ho nang le mme le ntate le bana, motho wa ntate kapa motho wa monna, ke yena o nkang dikarolo tse re amang kaofela mo lelapeng. Ke yena o tlamehileng ho re fepa. Ke ena o tlamehileng hore sireletsa. Ke yena a tlamehileng ho sheba hore tsohle di tsamaya hantle mo lelapeng la rona.

Ha ke dumele ka botlalo hore ke ntho e qalang kajeko. Le nakong tsa kgale batho ba bang ba ne ba ikapesa borena, ba sa tswalelwa kapa ba sa apeswa borena. Motho e leng morena wa nnete, o mmona ka letshwao la hore yena o batla ho hlokomela batho ba hae pele. O batla ho tseba hore batho ba na le dijo, ba na le metsi, ba na diphoofolo ba hantle pele ka rona batho. Re kgone ho mo apesa borena. Ke borena ba Afrika boo. Borena bo re bo tsamaisang kajeko ke borena bo tswang bophirima. Ha se borena ba rona bo re bo tsebang mona mo hae. Ke bona motho o ikapesang borena kotlo ya hae mohlomong e ka dulela lekgotleng. Re utlwe hore batho ba mo a dulang teng bona ba reng le bona batho ba lekgotla ba reng.

Nna ke motho o ratang ebile o hlomphang setso. Ke bona ekare mokete ona wa hlokahala ho tswela pele. Ke bona ekare re ka kgutlela ho dinthong tse re rutileng ke bonkgono le bontatemoholo ba rona. Eya mokete ona o bohlokwa hobane ha se lebitso leo nehang lona feela. Empa wa tsebiswa le ka mafatsheng a nqane mafatsheng a badimo. Sesotho se re bitso lebe, nna ke re bitso letle ke seromo.

Ka boikokobetso le ka hlompho le ho se telle. Ke bona ekare batswadi ba ba sa kenyeng mabitso ana. Mabitso a nang le bophelo, mabitso a nang le polelo dibukeng tsa boitsebiso. Ke bona ekare mohlomong ba sa tshwere ke bokoloniyale. Ke bona ekare ba sa tsamaisa tsamaiso ena e tswang ho mafatsheng a bophirima.

Lefatsheng la rona la Afrika Borwa dipolotiki tsa rona ho tletse taba ya ho fafatsa hore re batla lefatshe re feng lefatshe, kgutlisang lefatshe la rona. Ha ke bone ho kaba le motho o nang le bothata ha ba ka mo abela lefatshe. Ke rata le hore tsamaiso ya teng ho na le kgosi le batho ba ko kgorong. Ke rata le hore ha hona batho ba ramolao ba kenang ho yona tabeng eo. Hobane batho ba ramolao bona ba dula ba shebile ditjhelete, ha ba sheba hore wena ke eng e o e hlokang hantle hantle. Nna ke a e rata taba e.

Ke bona ekare mokgwa o re aparang ka teng kajeko ke tshusumetso e tswang mafatsheng a kantle. Eya, ke a tseba hore ke se ke hodile nna. Empa ke bona ho lokile hore motho wa mosadi le yena wa ntate a ihlomphe, a hlomphahale ka mokgwa oo a apereng ka teng. Rona re le setjhaba sa rantsho re a utlwisisa hore ho na le mokgwa o ngwana a aparang ka teng le ngwana o se a hodileng aparang ka teng, le motho wa mme kapa motho o se a nyetsweng a aparang ka teng. Ke bona e le yona ntho e etsang hore batho ba bo mme ba bone ekare matsatsing a ha re sa apara hantle.

Ho dula ditoropong ha se bothata. Bothata bo fihla mane mo motho a sa e tsebeng hore yena ke mang, O tswa kae. Hobane rona re le setjhaba sa rantsho, re kgolelwa hore ho ya pele o tlamehile o tsebe hore moraho ho jwang. Motho ya sa tsebeng setso sa hae o felletsa a phedisa setso le dipuo kapa leleme tsa batho. Ba re kentseng kgatellong, ra be ra lebala hore re bo mang le matla a rona.

Tjhehe, ha ke so dumele mohlomong ho tsamayeng hwa nako ke ka bona ka leihlo le leng. Ke bona ekare dintho tse ding jwalo ka lebollo. Re tlamehile ho di boloka di be le diphiri tsa teng. Ha re bulela batho kaofela re ka e fumana re le mathateng. Mo batho ba tlo sebedisang tsebo ena e halalelang ka tsela e mpe kapo ka tsela ya ho etsa tjhelete ba sena taba le hore ho etsiwang hantle hantle lebollong.

Malapa ha a tshwane ebile ha a lekane. Empa bongata ba rona re dumellana hore mosadi o hlokahalletsweng ke molekane wa hae, tlamehile a dule selemo kaofela. A apere diaparo tse ntsho, a apere le thapo lethekeng. Kamora ha selemo baholo ba lelapa kapa ngaka e itseng tlamehile e fihle, e hlapise mosadi yono sefifi. Nakong eo a sa le sefifing, mosadi ha a tlamela ho tsamaya bosiu. Ha tlamela ho ja malapeng a batho, ha tlameila le ho kopana le motho e mong ka dikobong.